Indima yakhe kuqinisekisa uba xa kukho izinto apha ekuhlaleni ezingahambi kakuhle siyakwazi ukuyochazela kuye kube nguye othatha inxaxheba njengomkhokheli asimele apho funeke esimele khona. Aphinde asizamele uba umzekelo iindlela zethu azintlanga, amanzi awekho awacocekanga. Loo nto leyo siyakwazi ukuhamba siyothetha naye azame mhlawumbe njengankokheli ukusiyela kwiindawo eziphezulu ngoba unguye okhethiweyo ukuba siza kukhokelwa nguye apha ekuhlaleni.

Xa uzotshata kubalulekile umtshato maan yinto yoba funeke kube yinto encinci ingabi yinto enkulu. Ayiyonto yabantu yinto yekhaya ungaze caba uyaphuma uyoboleka iimali uyokwenza izinto ngoba ufuna uba kuthethwe kuthiwe umtshato wakho ubumkhulu. Uzawushiyeka unezikweleti ngoba kaloku ufuna ukwenza into enkulu uzawushiyeka funeka ubhatele awuzukwazi ke ngoku nokonwabela imini yakho ngoba zinintsi izinto uxanduva lunintsi, iimali ziyaphuma azikho iimali ezingenayo yonke into zininzi zininzi.

Indima yam ibalulekile ngoba ndim ofuneka ahambe ayoqoqa imfuyo, ndim ofuneka ahlale ayigade imfuyo, ndim ofuneka aqinisekise ukuba imfuyo iyatya, imfuyo eyaya ediphini ngemini ekufanele uba iye ngayo ediphini. Ndingatsho ndithi indima yam ekhaya ibalulekile ngolo hlobo.